Nka ba tlhalosetsa gore le yona ke monyetla o mo botse kudu ho batswadi gore ba kgone hoba le tjhelete, ba lefele malapa a bona.

Ke gore batho ba bangwe ba ipulela menyetla ya ho rekisha dijo gore ka gore ba di, bo raditekesi ba kgone ho ja. Ene ke monyetla o mo botse kudu, le yona e tlisha tjhelete. Ba bangwe ba rekisha diaparo, ditlhako ba ba hore ba kgone ho lefa malapeng a .

Nka mo jwetsa gore koloi eo swanetse ke sepele ka yona ke ye mosebetsing. Ke ema le yena gore ae lokishe ho fihlela ae fetja, ke tsamaye le yena. Ene a hona lebaka leo ke tlo le dumelang gore a mpotje lona ka gore tshwanetje ke e sebedise koloi ya .

Ke ka lebaka la gore batho ba bao ba tlabe ba kgathetse. Ene ka lebaka la gore ba bona ba kgathetse jwale ba dira diphoso.

Ke gore nka ba botja gore ga ba tshwanela ho ja ka gara tekisi ka gore ge ele matshila tswanetje ke tsamaye ke yo lefa batho bao ba tlhatswang ba ntlhatswetse. Ene ha kena tjhelete, ke ba kgopela gore ba se ke ba ja ka moo teksing.

Ke gore wa kgona o ya ko o yang ka nako ya hao. Wa kgona o ya mmerekong, o fihle ka nako. Ke monyetla omo botse kudu ena le koloi ya hao ka gore ha o emele gore e tlale, o yo tjeya koloi wa tsamaya.

Lebaka la gore yona ha ena tjhelete, ha ke lefe tjhelete e ngata.

Ke gore batho kamoka ba lefa tjhelete eo e lekaneng. Ene ke molao wa ho tekisi gore batho kamoka ba lefe tjhelete eo e lekaneng.

Nka mo tlhalosetsa gore di tjeya diora tje masome tshela go fihla ko Durban. So a ka kgona hoba .

Ke gore ba kgona go bolela. Ba kgona ho fihlisa batho mesebetsing ka nako. Ene ba ba le pelo e telele kudu go batho bao ba ba support-ang.

Ke gore nka ba manyane ka gore bese ne e nthusa hore ke boloke tjhelete ya ka hara ga botse.

Ra zanka ka tsamaya ka yo palama sekepe sa ko metsing azanka.

Ke gore tshwanetje ba ba sepele ba yo moo. Moo diofising tsa bo raditaxi ba yo bolela ka taba eo gore e kgone goba ha botse moo batho ba ka se lwane teng.

Aowa, ke bona ele monyetla o mo botse kudu. Ha ke bone ele . Ke bona ele monyetla o mo botse kudu ka hore le bona ba lebelletse gore ke tsela , e botelele bo

Ke gore tshwanetje o ke kemelle ka ha hao maoto. A hona thuso eo o tlo e tholang ho mang le mang ha o fihla ko Gauteng.

Ke gore nka mo tlhalosetsa gore tsela ya rena e tsamaya diora tse kae gore e fihle ko e ya go teng.

Gore ba kgona go bona gore batho ka metlha le matsatsi ba tla ba mafura a bona. Ke ka lebaka la hoba oketja tjhelete ya bona.

Ke ge batho ba tlhalosa, ba tlhalosa gore bona ba bereka jwang? Ene tlabe ele batho ba tlhalosa ho le monate ba le .

Nka kgalema abuti oo gore ntho ae etsang ae botse, bana a ba bethwe. Tshwanetse a mo kgaleme ka tsela e itseng.

Nka ba tlotlela gore monate ka gore ba lefa le dijo, goba monate.

Ke bona ele nthwe ba e tlwaetseng ka gore ba phela diteraka ba e driver ka . Jwale ke bona ba .

Ke bona ele monyetla o mo botse wa gore batho ba ba kganne kgwedi e fela.

Ke tsamaya ke theoha Gauteng, ke ya re fihlile ka morao ga diora tse hlano.